Iluncedo kakhulu iWi-Fi yasimahla kungokuba singakwazi ke ngoku ukuthenga izinto ezinjengedatha okanye i-airtime. Yona iWi-Fi yona ibalulekile kakhulu, ingakumbi kwabantu abanee-homeworks zesikolo ukuze bazokwazi ukusebenzisa izinto zabo, abanye bazokwazi ke ngoku ukukhangela imisebenzi ngayo.

Ingoma endiyithandayo ngeyikaCulture, ithi Payday.

Azange ndayifumana mna into enjalo kuba iWi-Fi yona isebenza kakuhle nokuba ucimicimi wombane awukho.

Iimeko endizicingayo kukungahlali apha endlini, funeke ke ndiphume ndihambe ndiyohlala nabanye abantu.

Ziyancedisana nokuxhatshazwa kumaqonga onxibelelwano okuchaphazela abantu abaninzi ngoba abantu bayakwazi ukuqala izinto apha kwizithonga zonxibelelwano kodwa kubekho abanye abantu abathetha ezinye izinto engafanekanga ukuba bazithethe ke ngoku kwabanye abantu.

Azange ndajongana nale meko kodwa ukuba ndakhe ndajongana nayo, bendingasoze ndimbuze tu. Bendizohamba ndiye nayo kwisikhululo samapolisa ndiyovula icala emalunga ngale nto ithethiweyo.

Kufuneke ube nento ekuthiwa ekubizwa ukuba yi-powerbank ngoba nayo iluncedo ukuze xa kumke umbane izokwazi ke ngoku usebenza, ingacimi.

Kwabanye abantu into abayenzayo bayakwazi ukufunda ezifowunini, bangasebenzisi maphephandaba.

Mna ngokombono wam mna ndiyibona ngento yokuba ndingayazi uba ndizawuthi yinyani okanye bubuxoki. Ukuba into ndiyayifunda efowunini kwi-intanethi, yaze yaphinda yaphuma nakumabonakude ezindabeni, loo nto ibonakalisa ukuba ibonisa ubunyani. Eyoba ibe bubuxoki uba andiyibonanga kumabonakude okanye ukhona umntu angayijika yonke le nto eyenzekayo athi ayiyonyani, ivele ibonakale nje kanjalo.

Ndithetha ngoyibukela ekhaya mna ngoba apha kwi-intanethi zinintsi gqithi izinto ezithiwa zii-movies ekunokufuneka ndizidawunlowude okanye ndihambe ndiyothenga i-CD yazo ukuze ndizokwazi ukuzibukela, ndizibukelele apha ekhaya.

Kufuneka kuze abantu beendaba ukuze bazokwazi ukuqinisekisa ukuba iindaba ezi zivakalayo ingaba zezobuxoki okanye zezenyani ukuze abantu bepolitiki bakwazi ukuziphendulela ngokwabo ukuba yinyani okanye ayiyonyani, kwaye zizathu zini ezo sekuthiwa yinyani okanye ayiyonyani.

Ijelo lam lakwaYouTube ndingaqala malunga nokuthetha nabantu nokubonisa abantu indlela yokuphila nangendlela yokufumana imisebenzi.

Iifowuni azifani zonke, zineendidi ngeendidi ezahlukeneyo. Kwenye iyakwazi ubizwa kuthiwa yiAndroid kwenye iyakwazi kuthiwa yi-iPhone. IAndroid yona iyodwa ngoba ine-software yayo, i-iPhone yona nayo ine-software yayo. So mna ingcebiso yam ebantwini ke kukuba mabasebenzise iAndroid.

Andinayo impendulo yombuzo wakho.

Iingxaki ezininzi kwikhasi lonxibelelwano kungokuba kuphuma izinto ezibalulekileyo, kuphume nezinye izinto ezingabalulekanga njengokuba ubone umntu kuhlekiswa ngaye okanye umntu uyawuhletywa kuba ebizwa ngamagama anga angalunganga.

Ewe zenzelwa uloyiko. Kungokuba abantu bazoqala kwikhasi lonxibelelwano ukuba umntu wenze into ethile, xa sekuyiwa kuloo mntu kuyobuzwa ke ngoku ngaloo nto, laa mntu angayingqini tu uba kwenzeke oku noku.

Andinalwazi leengenelelo zokuncokola kwigruphu yosapho.